Eminyakeni emihlanu edlule ukuya edolobheni kusuka ekhaya ngakithi kwakuyimali ewu-twenty rand. Kulo nyaka isinyukile leyo mali isiwu-thirty rand manje, umehluko amarandi amashumi. Lokho akungiphathi kahle ngoba isiyabiza kakhulu manje le mali, futhi amazinga emiholo yabantu awanyukile, alokhu afana kulo nyaka.

Iningi labantu abadala abasebenzi, bahola impesheni. Okusho ukuthi abanayo imali eningi ukuze bayisebenzise ey'ntweni ey'fana nokuthi bagibele amabhasi kanye namatekisi. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi bathole izaphulelo ukuze bazokwazi ukuthi iy'mali zabo zikwazi ukuthi zisebenze, zisebenzele ezinye izinto.

Mayelana nohambo olude, ibhasi alibizi kakhulu kepha izinto ey'fana nendiza ziyabiza. Inani lokuhamba ngendiza liphezulu kakhulu, kepha uma uhamba ngebhasi alikho libi kangako. Futhi-ke ibhasi libonakala sengathi liphephile kunetekisi. Yingakho ngicabanga ukuthi abantu abaningi yikho bevamise ukuthi bahambe ngebhasi kunanetekisi, noma iy'moto noma izindiza.

Cha, angikaze ngihambe ngiye kwelinye izwe ngebhasi. Imizwa yami ngalokho ukuthi esikhathini esiningi muya emazweni angaphandle usuke uhamba ibanga elide, muhamba ibanga elide ngicabanga ukuthi indlela yokuhamba efana nebhasi akuyona indlela elungile ngoba uzofika la wuya khona usukhathele, ngoba isikhala esikhona la osuke uhleli khona ebhasini sincane kakhulu. Into engingayisho nje ukuthi mhlampe ukuhamba ngendiza ikona okungcono uya, uma uya emazweni angaphandle.

Abashayeli abafana nobaba uNdlovu akufanele bashayele ngezikhathi lapho khona kukhona abashayeli abaningi emgaqweni ngoba bazifaka engcupheni, baphinde bafake abanye abashayeli, kanye nabagibeli engozini.

Ngithanda ukubuka izindawo ezahlukene ezifana namalokishi, amadolobha, izindawo zasemaphandleni nemvelo. Ukubona iy'ndawo ezahlukahlukene kumnandi kakhulu, futhi enye enye yezindlela zokungcebeleka ezimnandi kakhulu,

Cha, angikaze ngasebenzisa isaphulelo sabafundi lapho ngibhukha khona ithikithi lebhasi elihamba amabanga amade.

Ngingabuza ukuthi sebeyifunile bayithola yonke le migodi, ngibuze inani yayo le migodi, ngiphinde ngibuze ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuyilungisa yonke.

Kuya ngohambo engiluthathayo. Uma ngihamba ibanga elincane ngincamela amatekisi, uma ngihamba ibanga elide ngincamela ibhasi. Itekisi liyashesha uma uhamba ibanga elincane, kanti ebhasini izinga lokunethezeka lingcono kunaletekisi uma uhamba ibanga elide.

Ngithanda ukugibela esiteshini sase-Park Station ngoba yisona esiseduze nala ngihlala khona futhi sinamabhasi aya ndawo zonke, amaningi futhi.

Sawubona mshayeli. Ngilahlekile lana, angazi ukuthi amatekisi akule ndawo engiya kuwo ngingawatholaphi. Bengisacela ukubuza ukuthi amathekisi aya endaweni yase-Orange Farm ngingawathola kuphi ngoba ngiyaqala ukuya kuleyo ndawo?

Ngincamela ukuhlala phakathi nendawo. Ukuhlala ngaphambili angikuthandi ngoba usuke uhlezi phambi kwa-driver. Ukuhlala ngemuva angikuthandi ngoba i-seat lasemuva lisuke ligcwele kakhulu, abantu abane baningi kakhulu. Iy'hlalo ezisemaphakathini, ezisemaphakathi nendawo zihlala abantu ngabathathu.